Ntho e le ho bohlokwa hore o be le dikamano le dipapadi tseo o bapalang le tsona o tlo tseba ntho tse ngata haholo mabapi le sehlopha seo se bapalang hodima moo jwale ke tlo etsa ka hoo, ke tsebe ntho engwe le engwe ya sehlopha ha ke hloka ho buwa le mang ka ntho e itseng ya ho fetola sehlopha ke buwa le mang ebile ke etsa jwang. Hobane bona ba tla nthusa haholo holo hobane se ba na le nako e telele ke ba fumana ba bapalla sona sehlopha sena. Jwale ke tlo itlwaetsa bona bonngwe ka buwa ka bona ho ya le batho ba le baokamedi ba rona kaofela ke itlwaetsa le bona ha qeta ho itlwaetsa le bona se ntse ke ba botsa hore na o etsa jwang hore o fetole sehlopha. Ke ntho tse feng tse tlamehile ke dibatle ke di etse hore ke tsebe ho dumellwa ke fetole sehlopha.

Ntho e le hore e bohlokwa haholoholo holo ho bapala dipapadi tsena e ka o thusa ho tswela pele ha eba wena ha o batle ho tswela pele ka ho ithuta wa hao haeba o batla ho ba ebapadi se hlwahlwa ka bolo papadi ya bolo kapa ya matsoho e leng yona basket ball ee, dikolo di na le di menyetla e mengata haholoholo ha ho fihlwa dipapading di tseba le di-sponsorship tse ngata tse leng hore ngwanaka ya teng a lo bapala teng o ka mo support-a hloka ntho tse itseng mabapi le papadi eo e le yona wa e bapala.

Ntho e ke ithutileng yona ka dipapadi ebile nna ne ke bapala papadi ena ya bolo ena jwale e la nthusa haholoholo ho tswa ho nthong tse ngata. Tsena tsa ho motho a ka e fumana ho sebedisa dithethefatse a ifumane le e mong ya batho ba eleng hore ba utswa ke mashodu hoba nako e kgolo le e nyane ha ke tswa sekolong ke ya training moo eleng hore re lo train-a teng tsatsi le letsatsi ha o fihla moqebelo kapo hona weekend-e re na le dipapadi moo re bapalang le dihlopha tse ding tse leng hore ke tse bapalang le rona. Jwale moo ke dula ke le hore nako ya ka e kgolo le e nyane ke mo and ke tswale nthong tse ngata eo ntsha nthong tse ngata tsa ho nwa jwala o sa le motjha.